Batsadi le bakatisi kgotsa bagolo ba bangwe ba tshwanetse go rotloetsa bana gore ba tseye dikarolo mo metshamekong, ebile ba nne le tirisanommogo le bana ba ba rute gore metshameko botlhokwa ba yone ke eng.

Kerikete tsa bosetšhaba sa Aforika Borwa di dira sentle thata mo ditšhabatšhabeng tse dingwe. Dikgwetlho tse ba itemogelang tsone ke gore bontsi ba batho ga ba tsenele metshameko ya kerikete.

Go lebelela motshameko o o ratang le ditsala tsa gago go tokafatsa ka gore o tlabe o se esi ebile o tshega le batho, mme go lebelela o le mo nosi go dira gore o lebelele ka kelotlhoko go se ope yo o dirang modumo kgotsa yo o dirang metlae.

Bana ba le bantsi ba tshameka kgwele ya dinao kgotsa kgwele ya diatla, se se ba thusa go ba ntsha mo mebileng.

bašwa a ka rulaganngwa ka gore bakatisi ba ba thusang bašwa go ikatisa mo metshamekong ya bone a rulaganye metshameko ya go 'ira gore ba rotloetsege go ka nna ba tshameka. Seo setha ba thusa go tswa mo bosenying kgotsa go tirisong ya botlhaswa ya diritibatsi.

Aforika Borwa e ne ya kry-a poelo e le ntsi mo ikonoming ka nako ya FIFA World Cup-o, ka gore go ne go tlile baeng ba ba tswang ko dinageng tse dingwe mme ba simolola go tla go reka mo Aforika Borwa ba oketsa ikonomi ya rona.

Ba tshwanetse go latela melao ya go bona gore ba bolokesegile. Bagolo ga ba tshwanela go tshameka le bana ka gonne ga ba ka wela bana ka phoso ba ka ba lematsa.

metshameko mo kharikhulamong ya dikolo go ka thusa bana gore go boniwe ditalente tsa bone ebile di godisiwe, ebile ba itse gore ke eng se ba kgonang ka se dira ka gore bana ga ba tshwane.

Thusa go itlhalosa bodutu ka ntlha ya gore re tlabo re lebile metshameko e o, ebile re lebeletse gore a ditlhopha tse re di tsenetseng di a fenya.

Ke go lebelela gore ke motshameko o o feng a o ratang ebile a o itse mme a o dirise jaaka tsela ya go tsenya letseno kgotsa a rekisa diaparo tsa metshameko eo kgotsa a nna mokatisi, a ruta ba bangwe ka botlhale ba a nang le bone a fetisa botlhale mo go ba bangwe.

Gore go botlhokwa gore bana ba tsenele bašwa ba tsenele metshameko kwa dikolong. Go na le ditiro tse dingwe tsa ka kwa ntle ga sekolo, ka gore ko sekolong ba bolokesegile ebile ba ka fa tlase ga tlhokomelo ya barutabana.

Go nna le ditsala tse di nnelang ruri ko metshamekong, go ka go 'ira gore le wena o lebelele metshameko thata. Fo gongwe go dira gore o seke o a lebelela ditlhaka tsa gago kgotsa dibuka tsa gago tsa sekolo, ebe dikereiti gago di ya ko tlase.

Metshameko, kgotsa go tsaya leeto, kgotsa go bala, kgotsa go utlwelela mmino go dira gore motho a se ke a ngamoga tlhogo. Ke rata gore ga tlhogo ya ka ke utlwa gore okare ya ngamoga ebe ke utlwelela mmino kgotsa ke tsaya leeto le le khutswane.

Setlhopha sa rona sa motshameko se thapa motho yo ka ba rokelang dikhai, kgotsa se lebelela mafelo a mabenkele a a rekisang dikhai tse di tswang di le dintsi ka tlhwatlhwa e e kwa tlase.

Ke bona mokgwa wa go lema ka ntlha ya go ikatisa o dira sentle ka ntlha ya gore ga o ikatise fela, mme gape o ithuta le go ja maungo a ditswammung a a nonofileng a a senang dintsana-ntsana.